Morogo wa thepe, thepe ke semela se se jewang se se golang mo nageng mme matlhare a sone, a ka apeiwa jaaka morogo o monate ebile o na le dikotla. Morogo wa dinawa tsa Setswana ke motogo wa bobedi o, ke morogo o dirilweng ka matlhare a dinawa tsa setswana, o na le dikotla tse dintsi ebile o monate. Morogo wa boraro mokgwa wa morogo wa dikgobe, ke morogo o apeilweng ka dikgobe le matlhare matlhare a, a tletse dikotla ebile a kgorisa.

Go jala maungo jaaka diapole le dipanana, go tlhoka ditlhopho le metswako e e rileng go netefatsa kgolo e e atlegileng le thobo e ntsi. Diapole di atlega thata mo dithempereitšhareng tse di tsididi go ya go tse di ko marigeng. Dipanana tsone di atlega thata mo maemong a bosa, jo bo mogote go ya go .

Go jala le go roba ditamati, ditamati gantsi di simololwa ka go jala dipeo mo dibotlolong tse dinnye, kgotsa mo dibeding tsa peo. Bogolo jang fa go le tsididi kgotsa ka serame sa bofelo, tlhokomela dimela tsa gago ka go di nosetsa ka metsi a mantsi a tsenelelang go ya kwa meding. Segolobogolo fa dithunya le maungo a simolola go tlhagelela, mo thobong ya ditamati roba ditamati fa di setse di na le mmala wa tsone o feletseng, mme le fa di le bonolo.

Go tloga ka peo e jadisitsweng e be e thankgololwa, go thankgololwa dimela. Morago ga nako e sekae, go bo go robiwa dikala. Di be di sala di tlhabololwa ka go di be di sala di omisiwa. Fa e sena go omelela e siliwa le go tlhokomelwa, ba boleng ba teng go ya ka boleele, mmala tatso le monko. Kgatelelopele ya bofelo jaanong ke go bolaya dibokwana, ka mouwane le go paka ka ditlhagisi tse di farologaneng, go akaretsa matsheka a teye le ditlhagiso tsa teye e seng e thankgotsweng.

Rooibos-o e na le melemo e mentsi ya boitekanelo go akaretsa la ntlha ke rooibos-o o e na le di antioxidant tse di thusang go lwantsha disenyi tse di senyang di-cell-e tsa mmele, le go diegisa tsofalo. Ya bobedi e ka thusa go fokotsa kgatelelo ya madi, le go oketsa HDL cholestrol, go raya gore e fana ka cholesterol e e siameng, kgotsa e ba cholesterol mo maemong a a siameng. Ya bofelo ya boraro acid ya hidrox le zinc, mo rooibos-ong di ka thusa mo malwetsing a letlalo jaaka bo acne le eczema.

Phetogo ya tlelaemete go feto-fetoga ga tlelaemete go ama boleng le palo ya thobo ya rooibo. Ka go baka komelelo le dipula tse di sa tlwaelegang, ditlhwatlhwa tsa rooibos o di ka feto-fetoga thata mo mmarakeng, di a dira balemirui ba sa kgona go rulaganya maduo a bone sentle. Jaanong tharabololo for dikgwetlho tse di tshwanang le tse ke feng, balemirui ba ka dirisa mekgwa ya temo e e tswelelang pele, e e sa senyeng tikologo. Le go dirisa metsi ka botlhale le go lema mefuta e e kgonang go emela komelelo.

Phetogo ya tlelaemete ditiragalo tsa bosa jo bo sa tlwaelegang jaaka komelelo, merwalela, le diphefo di ka senya dijalo tsa maungo le go fokotsa kumo. Malwetse a dimela le dijo di ka anama ka bofefo, le go senya dijalo tsa maungo. Go tlhoka ditsela tse di tswelelang pele tsa go di laola, ke tsone dikgwetlho tsa go tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno.

Dingwe tsa ditsela di akaretsa di tshwana le le go dira ka go dira dijeme, matute a nang le dikotla tse di oketsegileng. Seno seka diriwa ka go tsenya metswako e mengwe e e nang le dikotla tse di kgethegileng, tse di jaaka dipeo tsa chia, spinach-e kgotsa ginger, mo dijemeng le matute a maungo. Go na le mekgwa e mešwa ya go omisa, ka go omisa maungo jaaka go dirisa di-dehydrator tsa letsatsi, kgotsa go omisa ka go gatsedisa, le dikao tse ding tse ka bolokang dikotla le tatso ya maungo a a botoka di ka dirisiwa.

Maungo a jalwang thata mo lefatsheng ke dithoro, jaaka bo mmidi, korong le rice. Tsone ke dijo tsa konokono mo dikarolong tse dintsi tsa lefatshe di dirisiwa go dira borotho pasta le dijo tse dingwe tsa motheo. Goreng go le jalo, boleng jwa dijo, maungo a a tletse ka dikotla tsa botlhokwa, dibithamini le di mineral-e tse di tlhokegang mo botsogong jwa motho.

Merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng lotlhe, e akaretsa ditamati ditamati di jewa thata ka gonne di dirisiwa mo dijong tse di farologaneng, gotswa mo di-salad-eng go ya ko di sopong le di-sause. Morogo o mongwe o lengwang thata ke di inyanyane, di dirisiwa thata mo mefuteng e mentsi ya dijo, go oketsa tatso. Mabaka a gore merogo eno e lengwe thata, sa ntlha ke dikotla, merogo eno e na le di-vitamin le di-mineral le di-antioxidant tse di botlhokwa mo boitekanelong jwa batho. Lebaka la bobedi, bontsi jwa merogo eno e kgona go lengwa botlhofo mo maemong a bosa a a farologaneng.

Dithoro le mabele mo temothuong le dijo. Dijo tse ke metswedi ya dijo e botlhokwa, ke dijo tsa konokono mo bathong ba le bantsi lefatshe ka bophara. Di fa maatla fa e se bara le di-mineral-e tse dingwe tsa botlhokwa. Gape di neelana ka tshireletso ya dijo, go jala dithoro le mabele go thusa go netefatsa gore go nna le dijo tse di lekaneng. Segolobogolo mo mafelong a a nang le komelelo, kgotsa a sa kgoneng go jala dijo tse dingwe, mabele bogolo jang a itshokela komelelo sentle. Leruo, dithoro le mabele di dirisiwa gape jaaka dijo tsa diruiwa, di thusa kgodisong ya leruo le go tlhagisa nama, mašwi le mae.